Ke nahana hore ditshwantsho tsa lehae di ka tsebahala lefatsheng mohlomong ha o ka kenya dikgaisano tsa matjhaba, ho ka sebetswa le mekgatlo, hwa kenywa tse ding tsa dintho tse kang di-subtitles hore bamamedi kapa ba babuhi ba lefatshe ba di utlwisise.

Nkgono ha a sa bone hantle ebile le ho bala pampiri a sa kgone ho e bala. Nkgono a ka debedisa di-app tse kang bo Facebook, di-Whatsapp kapa tsona tse kang bo Google assist le bo Siri, tseo tse ka kgonang ho mo thusa ho mo balla taba tseo tse a batlang ho di bala. Di-app tsena a ka di thola founung mane ho Play Store.

Atjhe taba tsena nna dia nthabisa haholo, hobane ho a bonahala hore jwalo ka naha ho na le mo re yang ka technology. Tabeng ya satellite ha ke na bonnete ba hore ke se ke patetse bokae, empa ke tjhelete e ntle haholo.

WEP web ke mokgwa wa kgale wa ho sireletsa marangrang a Wi-Fi, e ne e sebediswa haholo pele ho ba le ditsela tse ntjha tse matla tsa tshireletso. Batho ba bangata ba ne ntse ba e bona di-router-ng tsa bona hobane e le teng e sa le pele ho diphethoho tse ngata tsa software le tshebediso tsa Wi-Fi. Le ha ho le jwalo, ha e sa sireletseha hantle matsatsing ana, ka hoo, ha e sa eletswa ho sebediswa.

Batho ba bangata ha ba sa rata ho ya dibaesekopong. Hona ho ka bakwa ke mabaka a mangata ebile a fapaneng, mabaka a kang ho shebella difilimi malapeng, maru a internet a fanang ka difilimi ha bonolo. Re ka kgothaletsa ho ya dibaesekopong, mohlomong ka ho theola ditefello ka ho ntlafatsa boiphihlelo, mohlomong le ka ho bontsha difilimi tse fapaneng.

Hangata ha ho na le Wi-Fi ya mahala setjhabeng. Motho le motho kapa phone ka phone e arolela di-megabyte tseo e ka di sebedisang.

Ke leka ho kena internet-eng mona, empa ke fumana molaetsa o reng disconnected ke ne ke ka rata ho utlwa na hore bothata keng na ebile ho bo lokisa ho tlo nka nako e ka kang.

Karolwana e nthabisang haholo e teng mohaleng wa ka wa thekeng ke internet e potlakileng. Ke bona e kang nka se kgone hore nka phela kantle ho yona, hobane ke motho a dulang a le founung ebile marangrang mona, ke ya ithatela.

Ke o rekela data tsatsi le leng le le leng empa wena we sebedisa fela ka ha eka oe kga sefateng, ke ya o thiba ke kgetlo la ho qetela ke o rekela data tjena.

Ho ba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse batho haholo. Batho ba kgona hore ba apply-ele mesebetsi, ba bang ba apply dikolong, ba bang ba shebe tse ding tsa dintho tse ntseng di etsahala dinaheng tse ding, dintho tse kang tsa polotiki, mohlomong le ho hong ho hongata. Ehlile Wi-Fi ho ba teng ho yona mona e entse dintho di be bobebe.

Ke ne ke ka rata ho tseba hore na jwalo ka moreki, ke ka baka la eng ha o se o sa kgone hore o ka patala kontraka ya hao ya di-bundle. Ke ne ke batla hape ho tseba hore na nka o thusa ka tsela efeng hore o kgone hore o patale mohlomong kontraka ya hao.

Tjhehe, ha ke e mong wa batho bao, empa ke nahana hore ke ka hoo, dikhampani tse kang bo, di-DSTV di nang le kgetho ya ho busetsa dipontsho morao hore o kgone ho shebella seo se seng se o fetile.

Hangata ke ye ke sebedise app e bitswang True caller ho leka ho qoba maemo a kang ana.

Dipontsho tsa kgale di ne di sa hlaka ho hang, empa molaetsa o ne o le teng, o utlwahala. Ha e le tsa hona jwale, ke nahana hore di hlakile haholo hantle, empa molaetsa ke ona e ke sa utlwisising hantle.